Ewe ndicinga njalo, ndicinga uba abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo because benza into abayithandayo futhi benza into abayienjoyayo okanye ebavisa kamnandi. And ixesha elininzi kubangathi abasebenzi because barhola ukwenza into abayithandayo and baphila impilo epheleleyo ngokwenza le nto abayithandayo. Ifana nokudlala, udlale, udlale ufumane imali ngodlala. Loo nto leyo ikwenza uphile ubomi obupheleleyo xa uyenza into oyithandayo ngolo hlobo.

Mna nomhlobo wam ke size ukuzobhengeza ngethuba elitsha lokuvula iqela lombhoxo apha ekuhlaleni. Eli qela ke lihle ngoba ke lizawunceda abantwana ukuba basuke ezitratweni bazikhusele kwizinto ebekumele bazenza ezizobafaka engxakini. Eli qela ke futhi lineziponsazi, iziponsa ke ngabantu abasinikeza ngezinto zokutya, ezinikeza ngezinto zokunxiba neebhola ezazenza ukuthi kube lula ukuba sidlale ibhola yombhoxo. Sicela ke abazali bakhulule abantwana babo bazozilolonga because nokuba babe yipati yeli qela linikeza futhi i-opportunity yoba bafunde badlale babe kwitimu yomhlaba wonke ngenye imini.

Enye yeenguqu endingazenza ukuze iqela laMabhokobhoko lidlale bhetele ndingafaka enye ezimbini iikaputeyini. Iikaputeyini ezimbini ezizakwazi ukubambisana nokusebenzisana ukuze iqela liqhubekeleke phambili. And le nto inceda ke xa ufumanisa into yobana omnye wookaputeyini akakho rayithi omnye uzawukwazi ukuba angenelele ekuncediseni ukuthi iqela liqhubeleke phambili. Enye into endingayinceda ke futhi kukuba ndinyuse imirholo yabo ukuze bakhuthale ukuzilolonga bakhuthale ukudlala nokuba ke kudlalwa kuyiwaphi. And ndenze sho okokubana rhoqo xa siphuma siye kwezinye amanye amazwe bafumana yonke into abayidingayo.

Ukuba ndinganikwa itshansi yokuchitha usuku neqela lemidlalo loMzantsi Afrika ndingakhetha ooBanyana Banyana. Ndingakhetha ooBanyana Banyana because ndifuna ukwazi into yobana kutheni bekhethe ukudlala ibhola ekhatywayo kuzo zonke zona ezi amaqela emidlalo akhoyo. Futhi ndingafuna ukuva kubo uba yeyiphi imicelimngeni abajongena nayo because bangabantu basetyhini abadlala ibhola, ngoba ndiyaqonda okokuba akungeke kufane ukunceda, ukuncedakala kwabo kufane nemicelimngeni yabo or siqhathamisa nabantu abangamadoda. Yiyo ke iqela endingalikhetha.

Hayi asinazo, indawo endihlala kuzo ayinazo iindawo zemidlalo izixhobo zemidlalo ezikwazi esikwazi ukonwabela khona eminye imisebenzi. Namba one, asinasitediyamu esifanelekileyo okokuba abantwana bazilolonge kuzo futhi sikwazi ukuba siyobajonga sibabukele xa bedlala. Yenye yemicelimngeni esinayo emikhulu eyenza okokuba abantwana bangakhuthali xa ekufikeni kokuba badlale ibhola okanye ezemidlalo. If singafumana ke indawo efana nezitediyamu sifumane futhi neziponsa kurhulumente ozokwazi ke uba abasiponsarishe ngeento ezifana neebhola neekiti, zonke ezo zinto kungaba ngcono.

Ngokwezimvo zam ndicinga iqela lesizwe lebhola lomnyazi aliyindawo ngoba akukho bantu baninzi abaziyo ngalo, alibhengezwa kakhulu xa sisesiqhathanisa namanye amaqela ebhola esiwaziyo. Abantu abaninzi abayazi nomdlalo omnye okhoyo webhola yomnyazi, i-basket ball. So ngaloo ndlela leyo mna andiboni khona ukukhula apho, because ukukhula kwalo kuhlanganisa nokuba sazi ngalo ukwenzela uba sikwazi ulibukela, sikwazi ukulixhasa ngaloo ndlela lixhaseka ngalo. Kuba ke it's part of i-entatheyinmenti, xa xa singalaziyo kutsho ukuthi asifikeleli kulo.